Dipina tse ke ka di bapalang lenyalong, ke dipina tsa setso, tse tshwanang le bo koriana, bo Maskandi. Dipina tsa naha ena ya rona tse hlahang naheng ena ya rona, tse re thabisang, tse kgonang hore etsa re eme ka maoto, re nyakalle ho be monate fela.

Molao wa Afrika Borwa o kgahlanong le maka a fafatswang ke batho le ba tsa ditaba. Ka hobane ba fa setjhaba ditaba tse fosahetseng, e seng tse nepahetseng.

Nna ke bona e le hore dipontsho tse ne di etsuwa mona Afrika Borwa kgale, kgale. Ke tsona tse betere, ho feta tsena tse etsuwang hona jwale.

Bahaisane hleng ha re thusaneng, re kgone ho fumana Wi-FI le rona re kgone ho tswela pele, hobane ha re se na yona jwale tjena, maphelo le wa rona ema. Ho ba thata haholo hore re kgone ho kena ho Internet ha re sebedisane mmoho hle ba hae hore re kgone ho fumana le rona.

Ee, mo ke dulang teng hona le Wi-Fi, empa ha se ya bohle, ke e sebedisetsa hore ke shebe melaetsa ya ka e potlakang, hore ke kgone ho ngolla dikolong kapa yona mosebetsing. E bolokehile haholo fela ha ke so fumane virus-e, kapa melaetsa e ke sa tsebeng hore e tswa ho mang, le hape e potlakile haholo fela.

Pelo ya ka qhitsa madi haholo hle molekane wa ka, motswalle wa ka o njwetsitse leshano, ebile ke tsamaya ke senya le tjhelete, ke moromella hore a tsamaye a lo iphumanela senwamaphodi, ke nahana hore o sepetlele o ya kula. Atjhe, ke utlwa ka nnete a hlabile ka lerumo ka morao.

Dintho di ngata tse ke di ratang ka founu ya ka, ke rata hore founu ya ka e nthusa hore ke kgone ho bua le metswalle ya ka, le ba lelapa la ka. Founu ya ka e na le di App tsena tsa social media, moo ke kgonang ho shebella ditaba teng, ke tsebe hore ho etsahalang lefatsheng, ho etsahalang naheng ya rona. e nthusa haholo ha ke batla ho seta di alarm jwalo, jwalo. Ke rata haholo jwale ho ena le camera, hobane ke motho ya ratang ditshwantsho haholo.

Difilimi di ngata tse etsuwang mona Afrika Borwa, empa tse ke ka reng ke di ratile haholo holo feela, ekaba e nngwe e bitswang mokereketla ke ratile haholo. E la nhopotsa e ruta batjha ka molemo wa hlompho, le hore ha o sa tsebe moo tswang teng, o kekebe wa tseba moo yang teng.

Wi-Fi e hloka nomoro ya lekunutu hobane le ha ekaba ya ka tlung fela, batho ba kantle ya kgona hore e ba fihlelle. Ka mokgoo, ha ena le nomoro ya lekunutu ha ba no kgona hore ba e sebedise, e tla sebediswa ke batho fela ba nang le nomoro ena ya yona ya lekunutu.

Re le ba motseng monana, re le bahaisane ba rona, re tletleba haholo ntate hore lekeisheneng lena la rona lenana, di Wi-Fi hotspot di hole kwana. Ha re kgone ho ka fumana melaetsa e bohlokwa hobane ha re na yona Wi-Fi, ha ke kgone hore re ka batla mesebetsi ka yona difoune tsena hobane ha re na tsona di Wi-Fi di hole kwana ntate, e re thatafalletsa bophelo feela re le ba ahing ba motseng mona, etsang hantle bo ntate. Re kopa di Wi-Fi hotspot hore le rona re kgone ho fumana dintho mehaleng ya rona ya thekeng, hore le rona re kgone ho shebella ditaba hona mehaleng ya rona ya thekeng atjhe.